Ubhuti wami owavuna isilimo ngezandla, imithelela yabamihle kakhulu kwikhwalithi yezitshalo zakhe ngoba uwumuntu onesandla esihle ekutshaleni.

Engingakwenza ukuthi ngiye kwa-agriculture ngibachazele ngesimo sami, ngibatshele ukuthi ngifuna ukuqala izitshalo endaweni yami la abazokhona khona ukuthi besihlanganise nomphakathi sikhone ukuthi siqale ukutshala. Umuntu nomuntu ngingamnika indawo yakhe emlingene ukuthi eqale ukutshala. I-agriculture ingasenzela lokho-ke uma ihlangene nohulumeni, esiphe ithuba lokuthi siqale izitshalo ngoba sizobe singenawo amathuluzi okuthi siqale sitshale. Bangasisiza kulokho-ke.

Ngokucabanga kwami, kuyisixazululo esihle ngoba izitshalo uma zikhula ngaphansi kwendlu eyakhiwe enokukhanya, lokho-ke noma kungathiwa isimo sezulu sikanjani, izitshalo zizokhona ukukhula and ukudla kuzokhona ukuthi buhlezi kukhona. Isixazululo esihle abeza naso abosomabhizinisi.

Ummbila ungashintshwa ube impuphu. Lokho-ke kungenza ukuthi ukhiqize impuphu uyikhiqizeke emiphakathini ngoba ummbila ungenza impuphu and impuphu iwukudla okufunakalayo mihla namalanga.

UMnumzane Dlamini uzizwa ephatheke kabi kakhulu ngoba uyazi ukuthi ngoba sekuyizinsuku zakhe zokugcina, angeke kusaba nomunye umuntu ozokhona ukuthi egcine umhlaba wakhe. And izingane zakhe ngoba zihlala edolobheni, kusho ukuthi zizowudayisa lo mhlaba ngoba azifuni ukuthi ziqhubeke nepulazi lakhe uDlamini.

Ngingazizwa ngiphatheke kabi kakhulu ukuthi ngiqale into eyenza ukuthi umphakathi uxabane.

Ezolimo ku-GDP zinegalelo eliqhakaze kakhulu ngoba lenza ukuthi kungene imali eNingizimu Afrika.

Yebo, ngingavuma ukuthi ngikhokhe okungeziwe ngoba lezo zinkukhu kusho ukuthi zinempilo, kanti lezi ezikhulela ema-cage-ini, azinayo impilo and zinezifo. Kusho ukuthi lokho-ke kungasidalela nje ukuthi nami ngigcina ngibe nezifo. Kanti lezi ezikhula kahle kusho ukuthi zinempilo enhle.

Uthi kwamusiza kakhulu ngoba kwaba nomthelela omuhle ukuthi ziphinde zikhule kahle izitshalo zakhe, ngoba akumelanga ukuthi aphinde aqale phansi atshale futhi. La akavune khona kuphinde kukhule isitshalo ngokushesha.

Izifundo engazithola ukuthi akudingeki ukuthi uze uye ezitolo uyothenga into yokuthi uvundise umhlabathi. Wangifundisa ukuthi ungakwenza lokho-ke ukuthi umhlabathi uvunde ngezinto ezikhona khona la egcekeni, and lokho-ke kwenza ukuthi izitshalo zakhe zibe zinhle.

Umehluko ukuthi eziphilayo zisebenzisa, isibonelo njengobulongo, bese kuthi lezi ezijwayelekile kusebenziswa amakhemikhali.

Ukuthi umhlabathi siwuvundise isikhashana esidana ukuze ukuthi uma sizokhona ukuthi sitshale izitshalo, zizokhona ukuthi zikhule ngendlela enhle.

Ezinye izindlela ongazisebenzisa ukuthi uvune izimbali ukuthi usebenzise ummese noma usebenzise isikero. Lokho-ke kwenza ukuthi imbali ivuneke kalula.

Ngasebenzisa i-pesticides. Yasiza kakhulu ukuthi ibulale izinambuzane ezitshalweni zami zezimbali. Lokho kwakwenza ukuthi zikhule kahle futhi zingaphazamiswa izinambuzane.

Ngokucabanga kwami, yebo, kunjalo. Kumele sifundiswe ezikoleni ngoba uma uthatha ukubheka esikhathini sakudala, abogogo bethu bebethi uma bevune mahhala izitshalo zabo zizophinde zithathe isikhathi ukuthi ziphinde zikhule. Kuzomele besebenzise zona lezi abazivunile futhi ukuthi bephinde beqale phansi futhi betshale, kanti uma kuthiwa sifundisiwe uzokwazi ukuthi kwamele uvune kanjani ukuze ungeke uze ubulale izitshalo zakho.

Kungasiza kakhulu ngoba umanyolo wenza ukuthi umhlabathi ukhone ukuthi ukhiqize yonke into ofuna ukuyitshala.

Ukuthi ubhale yonke into ngokubaluleka kwakho ukudla nokuthi kuphathana kanjani futhi kunempilo.

Eyi, mngani wami, uyazi nginenkinga lana. Bengitshale utamatisi wami and ubusumuhle ngendlela emangazayo, kwaba khona umuntu owuntshontshayo. Yazi ngikwate kabi, nginyanyile ngoba ngiyazama ukuthi ngiziphilise ngendlela enhle, kodwa manje abantu bayangimoshela. Iyangithukuthelisa yonke le nto eyenzakalayo.

Uma kuwukuthi bona abalimi inzuzo yabo bayayithola ngendlela efanele futhi, kusho ukuthi bazizwa bethokoze kakhulu ngoba kusho ukuthi umkhiqizo wabo uyinto enhle kakhulu kumakhasimende.

Ukuhlukanisa umugqa kusiza ngokuthi izitshalo zikhula ngendlela ekahle futhi ephephile. Lokho-ke kwenza ukuthi izikalo, izitshalo zikhule kahle zibe nolayini umugqa ngomugqa, and lokho-ke kwenza ukuthi umhlabathi ukhone ukuthi uvuneke ngendlela enhle.

Ukuthi kuzomele i-date yokubola kokudla ithathe isikhathi eside, futhi baqinisekise ukuthi konke ukudla okusemathinini kufanele ukuthi kuhlale isikhathi eside.

Ngoba manje umhlaba uya ngokuya uyaphela kwakhiwa izindlu, umhlaba uyaphela, umhlaba wokutshala ezolimo, kodwa okungalungisa sonke lesi simo lesi ukuthi abalimi beyekelwe bavumele ukuthi beqhubeke balime benze umkhiqizo ngoba ngaphandle komkhiqizo wezolimo, lokho-ke kudala ukuthi kwandise indlala kakhulu eNingizimu Afrika.